Ngibatshela ukuthi ukuzethemba kuyikhono elibalulekile okumele balifundise amantombazane. Lokhu kubalulekile ngoba kubasiza ukuthi bazazi futhi bazethembe ezinqumweni abayithathayo. Ngikhuthaza ukukhuluma noma ukubuza imibuzo esikoleni, emisebenzini, noma emphakathini. Kubalulekile ekuvikeleni nasekuzimeleni. Ukuzethemba kuyisisekelo sokukhula kobuntu, isiqu, nokuphumelela empilweni.

Umzala ngingamupha izeluleko ezithi, xoxani njalo, nihloniphane. Ningakhohlwa ukuhleka ndawonye, nithandane. Injabulo yomshado ivela ekuxhumaneni okuhle sasothandweni lwansuku zonke. Ukuze nihlale nijabulile, kumele nixoxisane, nithandane, futhi nihleke ndawonye.

Njengomholi womphakathi, ngingasebenzisa ifilosofi ye-ubuntu ukugcizelela ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu. Ngikhuthaza ukuxolelana nokubekezelelana. Ngibakhumbuza ukuthi ukuthula komphakathi kusezandleni zabo zombili. Ngimema omakhelwane ukuthi baxoxe ngokuhloniphana ukuze kuqondwe izizathu zangempela. Ngigqugquzele isixazululo esihlanganyelanayo esisiza bobabili. Ngale ndlela, ubumbano nobudlelwane buyaqina.

Izinzuzo zokuhlanganisa izinto zesimanje emngcwabeni wesintu, ukuhlonipha impilo yomufi, ukuhlanganisa izizukulwane, ukusabalalisa ulwazi. Izithiyo zona, ukwehla kwenhlonipho yamasiko, ukudideka kwenqubo. Izinguquko ezingadala ukungaqondi, ukuhlukaniswa komphakathi. Isiphetho sithi, ukuhlanganisa kudinga ukuxoxisana ngobuqotho, ukuhlonipha okwedlulele, nokwamukela ikusasa ukuze kuhlonishwe umufi futhi kuhlale kubunjenwe emphakathini.

Amasiko omngcwabo akaZulu versus amasiko amaKristu, okufanayo, zombili izinkolo ziyamuhlonipha umufi. Kukhona imithandazo noma imikhuleko yokuphelezela umufi. Umndeni uhlela umcimbi womngcwabo. Okwehlukile ilokhu, kwaZulu kunemikhuba yesintu yakhona, okufana njengemithi nanokubuyisa umufi. Kuthi kwesamaKristu, kugxilwe emthandazweni nokufundwa kwebhayibheli. Amasiko womabili ahlukile koda wonke akhombisa inhlonipho kwabashonile.

Umcimbi wokuthoma kwentombazane encane, igama lomcimbi, umkhosi wokukhula. Imisebenzi, ukushaywa kwezingoma zendabuko ezikhuthaza ukuzethemba, izinkulumo zabesifazane abadala ababelana namacebo okuphila, ukwethulwa kwephepha lokwazisa ngemfundo nempilo yentombazane. Amasiko, ukugqoka izingubo zesintu, ukuhlatshelwa inkomo noma isilwane esifanekiselwa intuthuko nokuqokwa, ukunikezwa kwezifiso ezinhle nomthandazo womndeni. Izimpawu, umucu obomvu okhombisa ukuqala kwesigaba esisha empilweni, ibhande lomhlobiso. Lokhu kukhuthaza ukuzethemba ukuhlonipha isiko, futhi kunika intombazane amandla okuqonda ukubaluleka kwisigaba esisha empilweni.

Ukuhlola ukuqonda kwe-ubuntu, ngingasebenzisa ingxoxo, ngibabuze ukuthi bayaqonda yini i-ubuntu, izimo zokulingisa, ngibabonise i-ubuntu ekuxazululeni izinkinga. Imibhalo emifushane, ngibabhalele izibonelo ze-ubuntu empilweni. Ukuqaphela ukuziphatha, babuke ukuthi bayasizana yini.